Imidlalo inokuba yingenelelo kakhulu xa kufikwa kumava obomi. Imidlalo ikunika ithuba lokuphonononga umhlaba ngenxa yokudlala kwalapha ekhaya, kwiphondo, kwizwe lonke, nakwamanye amazwe ke endaweni yokuhlawulwa ukuhamba. Imidlalo ikwenzela oko kuba ungabhatali ukuhamba. Imidlalo ikwakunceda ukuba wazi abantu abohlukeneyo kwaye udibane nabantu abohlukeneyo ngenxa yentsebenziswano eyenzekayo ngexesha lemidlalo.

Umdlali weqakamba endimthandayo nguDavid Miller. Unobangela wokuncoma kwam lo mdlali kukuba ungumntu omhlophe ongenalo ucalucalulo xa kuthethwa ngokusebenzisa nokudlala noogxa bakhe abantsundu. Kwaye ungumbethi webhola oncomekayo njengangoko uphethe ubhejo njengesikhundla sakhe. Uyibetha kakuhle kakhulu ibhola kwaye uncedise iqela lesizwe loMzantsi Afrika ukuba liphumelele imidlalo eminintsi ngenxa yokuba edlale kakuhle kulo mdlalo. Ngoko ke ndimthanda ngezinto ezinjalo uDavid Miler.

Emva kokwaziswa komgaqosiseko omtsha ngo-nineteen ninety-four eMzantsi Afrika kwabhengezwa ukuba kukho ukukhuthazwa lokulingana eMzantsi Afrika. Ngoko ke akuyi kubakho mgangatho wongama phakathi kweentlanga nesini. Umbutho wamanina we-ANC usebenze kanzima ukuba abasetyhini babe namalungelo ngokulinganayo emadodeni. Kungoko kukho ingcamango yobufazi ngoku ekhuthaza ukulingana. Ngoko ke yonke imidlalo yenzelwe abasetyhini namadoda. Umsebenzi kunye namakhondo emisebenzi yenzelwe izini zombini ngenxa yokulingana.

Njengomzali uya kumnceda umntwana wakho azilolonge ngokuqala ngokukhuthaza ukuhlalisana endaweni yokuba abe ngaphakathi ngalo lonke ixesha. Unokuhamba nomntana wakho yonke imihla ngexesha elimiselweyo emva kwemini ukuze umzimba wakhe uqhelane nokuhamba. Unokubakhuthaza ukuba badlale imidlalo esikolweni okanye apha endaweni yokuhlala ukuze baqhelane nokwenza umthambo. Nokuba kungaphantsi kweengqondo zabo kodwa ke umzimba wabo uzobe uqhelane nokuzilolonga kwaye kuzamnceda ukuba umzimba wakhe usoloko uzilolongile azokwazi ukwenza imidlalo ye-elektroniki.